Mo tikologong ya me ga go na ditlamelwana tsa pholo, ke nagana gore mmuso wa rona o ka aga meago e eleng gore e ka dira fela ka bagodi ebile ba ba eletsa ka tsela e ba ka nnang ba itekanetse ka dinako tsotlhe.

Nna ke nagana gore bagodi ba tlhokomelwe ke balelapa la bone ka gonne ga ntsi ga go bonolo go tlhokomela motho e se wa ebile ba ka se ba neye le lerato la jaaka motsadi e le wa gago.

Ke ditsela tsa go akanya gore motsadi a ka go direla sengwe kgotsa a go tlogelela lefa mme ya nna wena mojalefa motlhang Modimo a mo gopotse. Gompieno seo ga se boammaaruri ka gonne ena a ka dira molao kgotsa seo re se bitsang lekwalo la will mme ene a bona gore o tla tlogelela mang seo a se batlang.

Mokgwa wa setso sa rona o re thusa go bopa maikutlo a rona le go baakanyetsa go tlhokomela bagodi ba rona le go ba sireletsa ka dinako tsotlhe ka gonne e le bona ditlhogo tsa malapa a rona. Sekao e ka nna gore re a ba tlhoka fa dilong tse di tshwanang le manyalo, mekete le mafu.

Ke akanya gore lelapa le diriwa ke malapa a mangwe, jaanong malapa a tshwanetse go tlhokomelana jaaka setšhaba, go dirisana mmogo ka go tlhokomela batsofe. Ebile ditso tse dingwe ga di farologane thata le setso sa rona, ke ka moo re tshwanetseng go latelela mantswe a a buang ka ubuntu gore re kgone go phedisana.

Mo tikologong ya me, bagodi ba tsamaya kgotsa ba tsamaelwa ka ditlogolo tsa bona go ya kwa mafelong a bona a go gola tšhelete ya mmuso. Ebile ba ba baakanyetsa madulo le go ba fa dijo fa ba fitlha koo, gape ngwaga le ngwaga ba ba direla meletlo ya bona ya go gola.

Ke itse legae la bagolo mo ba tlhokomelwang teng ka go robala koo, ba ba naya dijo, ditlhare tsa go phekola malwetse a bona le go ba tlhapisa. Lefelo leo ga le duelwe, ke fela ba tlhoka karata ya bona ya mogolo.

Ke akanya gore mmuso o dira tiro e e siameng thata go tlhokomela batsofe mme ba ka aga meago e mengwe e le mentsi mo ditikologong tse di farologaneng go ba tlhokomela, gape ba ka oketsa tšhelete ya bona ya botsofe.

Ke akanya gore pension-e ya botsofe ke selo se se siameng gore ba tšhelete mme ke nagana gore mmuso o ka ba okeletsa kgotsa wa ba fa dijo gape ka gonne tšhelete eo, ga e lekane.

Ke akanya gore mmuso o ka ya ko malapeng a batsofe go ba godisa tšhelete ya bona ya pension-e mo diatleng tsa bona, seo se tla ba fokoletsa dinao.

Malapa a le mantsi a tlhokometswe ke madi a pension ka gonne go sena ditiro mme seo se rwesa malapa ka morwalo o le montsi thata ka fa tlhokomelong ya batsofe.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga tse di masome a marataro. Ke akanya gore ke ka ntlha ya gore ke mengwaga eo motho a tlogelang tiro ka yona mo Aforika Borwa.

Ke nagana gore baoki ba ka ba etela ko mafelong a bona a bodulo.

Ke nagana gore mmuso o ka ba rulaganyetsa dipalangwa tsa go ba fitlhisa dipetlele. Mo nakong e nngwe, baoki le dingaka di ba etele kwa mafelong a bone.

Mo ke dulang teng bookelo ga bo kgakala ebile ke kgona go tsamaya le ka dinao mme ga go tseye sebaka se se telele go bona tlamelo ya pholo.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhele kwa mekhukhung ka gonne baagi ba yona ba le dikobodikhutshwane ebile ba se na le meago ya ditleliniki mo tikologong, seo se tla ba fokoletsa madi le maeto a go ya ditleliniki.

Malwetsi a o ka a bonang kwa tleliniking ke bolwetsi jwa sukiri, thibano kgotsa kgotlholo e tona, kgatelelo ya madi e e kwa godimo, kgatelelo ya madi e e kwa tlase, tutuma ya kgokgotso, kankere, pulo ya masole a mmele kgotsa yona HIV, thibelo ya boimana, go rulaganya ga go tshola mo lapeng, go gotlhola, go nyema mooko, letshololo kgotsa go tshabisega, tlhatlhobo ya boimana, mme malwetse a o ka a fitlhelang kwa tleliniking ke go tšha, tshologo ya madi, meroko, go tswa madi ka fa bosading, go tswa metsi ka fa bosading.

Ke nagana gore ditleliniki tsa kwa gae di dinnye ka gonne go tlhokega matlotlo a go di aga, go tlhokega baoki, dingaka kgotsa bona babereki ba tsona, go tlhokega le dipalangwa. Go tlhokega ga dipalangwa go dira gore go nne kgakala, tse tse tsotlhe di ama baagi thata mme ba ka iphitlhela ba sokola thata ka malwetsi le go thola thuso ya pholo.

Fa go sena melemo kwa ditliliniking, balwetse ba iphitlhela ba sokola thata ka gonne bontsi bo se na madi ebile seo se ka dira gore ba lwale le go feta mme ba bangwe ba swa. Fa ba tlhoka melemo ba ka ya kwa ditoropongkgolo mme ba ya dipetlele go thola thuso teng kgotsa ba ithekela melemo kwa dikhemisi.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya ditleliniking ka ntlha ya gore ba diriwe ditlhatlhobo tsa kalafi, ditlhatlhobo tse di sa siamang, tsamaiso jaaka botlhoko ba tlhabo kgotsa di instrument-e tse di dirisiwang, go tlhabiwa ke ditlhong gwa balwetsi jwa bolwetsi jwa bona, go tlhoka tshepo mo baoking le dingaka. Matsapa ao ba ka a fitlhelang kwa ditleliniking ke go leta nako e telele, matshwenyego a tsa madi, tlhokego ga babereki.